Eya mme kea utlwa taba ya hao, hei mme wa tseba re ntse re le dipuisano le mmuso, hobane jwale re ya haellwa mona ke matitjhere ke ka hoo re senang thuto eno ya bophelo. Empa o ska tshwenyeha haholo mme re ntse re dipuisano le mmuso, haufinyana re tla be re re na le ona matitjhere ano a tlabeng a ruta bana ka bophelo mme. Kea leboha haholo ka ho ikitlaetsa ha hao, ho itlhahisa hore o nletsetse mohala, o ntsebise o botse hobane o bontsha o le motswadi, e leng hore o kgathalla thuto ya ngwana ya hao, mme re tla nne ntse re bua hape mme ke o fa hore jwale ho etsahala eng mme. Kea leboha.

Motswalle wa ka, ke nahana hona jwanong jwale o tlamehile o kopane le batho ba ba sebetsanang ka maikutlo, ho ba nna le wena se re buile, ra bontshana jwale ke nahana jwale se o tlamehile o ye tlikiniking mane, ho na le batho ba sebetsang dingaka tse sebetsanang le batho ba nang le kgatello ya maikutlo. O ska nkuka hampe, empa o utlwisise hore ho na le batho ba eleng hore ba tla o thusa ho feta nna, ho bua le nna ba e leng hore ke mosebetsi wa hae hore a buisane le wena jwalo ka motho e leng hore o na le kgatello ya maikutlo.

Hee batho beso, batho ba bang ha ba tsebe hore, ha o na le mahloko a kelello kapa depression, o tlameile ho be le motho o buang le yena motho e leng hore ke mosebetsi wa hae, mosebetsi ona o etse sekolong o na le tsebo e batsi, o na le tsebo e ngata. Batho ba tlameilee ba tsebe hore bona batjha ba hore, ha ba tlameha hore ba leke ho iphekola kapa ba inele thuso e teng, ha ba tsamaye ba ye mane ditliliniking ha ba tsamaye dipetlele ho na le batho ba eleng hore ba beiwe mono ho sebetsa depression, ho sebetsa batjha ba eleng hore ba imetswe ba hloka thuso.

Ee, ho bohlokwa hore ha o le motho, ebile haholo nakong ya jwale hobane re na le malwetse a dijo tse re di jang maphelo ana a re a phelang, ho bohlokwa ho no ntso tjhakela ngaka eo hlahlobe, eo bone maemo a bophelo a tsamaya jwang. Ho ba ka nnete, dijo tsena tse re di jang di ya re kodisa, di ya re kodisa, e jwale ho bohlokwa haholo ho nna o ntso tseba hore o eme jwang karolong ya bophelo bo botle.

Ho bohlokwa haholo hore batsofe ba be le batho ba eleng hore ba ba hlokomela. Ho tlameile ho be le batho ba kgethwang ka hara lelapa, ka hara tulo, tliliniking, sepetlele batho ba kgethwang ba eleng hore ba tsejwa hore ba sebetsa ka batho ba baholo. Hobane jwale batho ba baholo ba se ba tsofetse, e fetoha bana ha ba sa kgona ho iketsa dintho tse ngata. Jwale ke a tjho ke re ho bohlokwa hore batho bana ba baholo, ba be le batho ba ba thusang, ba kgethuwang, ba tsejwang hore batho bana ba sebetsa batho ba baholo.